Ngikholelwa ukuthi amakhadi okuthenga ngesikweleti angaba ithuluzi lezimali eliwusizo uma esetshenziswa ngokucophelela. Zinganikeza inetha lokuphepha lezindleko ezingalindelekile zenze umuntu abe nesikweleti, futhi zinikeze imivuzo nezinzuzo. Nokho kubalulekile ukuphatha izikweletu zamakhadi okuthenga ngesikweletu ngokucophelela, ukukhokha ngesikhathi, nokugwema ukusebenzisa imali ngokweqile ukuze ugweme izinkinga zemali.

Ukuba ne-akhawunti yasebhange kubalulekile emnothweni wanamuhla. Inikeza indlela ephephile yokugcina nokuphatha imali. Yenza kube lula ukuthengiselana, futhi inikeza irekhodi lomsebenzi wezezimali. Iphinde inikeze abantu ithuba lokuthola izikweletu, ukubolekwa kwemali nezinye izinsizakalo zemali. Okwenza kube ithuluzi elibalulekile lokuzinza nokuvikelekeka kwezemali.

Njengomqashwa olahlekelwe umsebenzi usengafaka isicelo sezinzuzo ze-UIF, ngisho nangemva kwezinyanga, kodwa kunemikhawulo yesikhathi. Unezinyanga eziyisithupha kusukela ngosuku owayeka ngalo ukusebenza ukuze ufake isicelo. Ukuze ufake isicelo, kufanele uye ehofisini lezemisebenzi eliseduze nawe, ugqwalise ifomu lesicelo, bese unikeza amadokhumende adingekayo. Njengobunikazi bakho, ubufakazi bemali engenayo, kanye nefomu le-UI nineteen elivela kumqashi wakho wangaphambilini.

Ukuba ne-ephu yasebhange ocingweni lwami, kuye kwenza umehluko omkhulu ngokunikeza lula, ukufinyeleleka, nokusebenza kahle. Manje sengiyakwazi ukuphatha ama-akhawunti wami, ukuhlola amabhalansi, ukudlulisa imali, nokukhokha izikweletu noma kuphi, noma nini, okonga isikhathi nomzamo.

Umuntu angase acabange ukuboleka imali ebhange, ukuze akhokhele izindleko ezingalindelekile. Ukuthenga izinto ezinkulu njengendlu noma imoto. Ukukhokhela imfundo noma izindleko zokwelashwa noma ukuhlanganisa izikweletu. Bangase futhi baboleke imali yokuxhasa ibhizinisi noma ukukhokhela izimo eziphuthumayo ezinjengokulungiswa kwekhaya.

Uma umqashi engabhalisanga isisebenzi ku-UIF, isisebenzi kufanele sicale sibhekane nomqashi futhi sicele ukubhaliswa ngokushesha. Uma umqashi enqaba, isisebenzi kufanele sibike udaba emnyangweni wezabasebenzi noma emahhofisini e-UIF. Sinikeze ubufakazi bokuthi sisebenza kanye neminye imibhalo edingekayo. Umnyango wezabasebenzi uzophenya futhi uthathe izinyathelo ezidingekayo ukuze uqinisekise ukuthi umqashi uyalalela.

Ngingavuma ukukhathazeka komnikazi wepholisi ngithi, vula indlentshana, ngiyaqonda ukuthi isikhathi sokulinda singakhathaza, vala indletshana. Ngangingalalela ngokucophelela, ngichaze ngokucacile isikhathi sokulinda, futhi ngigcizelele izinzuzo zenqubomngomo. Ngibonise ukuzwela nokuqonda ukuze ngibhekane nokukhathazeka kwabo.

Amabhange angavikela amakhasimende ngezinyathelo eziqinile zokuphepha. Kuhlanganiswe ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili, ukubethela, nokuqapha ukuthengiselana, kanye nokufundisa amakhasimende mayelana nokukhwabanisa, nokunikeza izecwayiso zokukhwabanisa.

Imalimboleko yabafundi evela emabhanke ikusiza ukuba, ukhokhele ikolishi noma eyunivesithi. Zinikeza izinketho zokukhokha eziguquguqukayo kanye nezinga lenzalo eliphansi. Nokho, ukuqongelela izikweletu kungabangela ukucindezeleka futhi kulimaze izinga lakho lesikweletu uma ungazikhokhi. Kubalulekile ukuqonda imigomo nemibandela yemalimboleko ngaphambi kokuzibophezela kuyo. Ukuboleka imali kudinga ukuzibophezela nokuhlela. Ngaso sonke isikhathi buyekeza ngokucophelela isivumelwano semalimboleko, futhi ucabangele isimo sakho sezimali.